Mo setsong sa me sa ko borre wa me, go apariwa xibelane, ebile ke dingwaga go apariwa sone, ga go so fetoge sepe.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso, o ka apariwa ko di-conference-eng ka gonne mo nakong tsa gompieno, batho ba kgona go ikaparela diaparo tse ba di bonang di itekanetse, moletlo o.

Ke akanya gore moaparo wa setso wa basadi o montle, ke moaparo wa maXhosa, ka gonne ba apara bontle, ga ba tlhagise namana ya bone thata.

Ee, ke akanya gore tsone diaparo tseo tsa setso, tsa seZulu le seXhosa ke tsona tse neileng bašwa mo kakanyo wa gore ba ka apara dilo tse tlhagisang namana.

Setso le setso se na le fashion-e le dibaga tsa bone, go tshwana le rona mo Aforika Borwa, o kry-a e le gore maXhosa le maTsonga, le maVenda, le maPedi ke bone ba e leng gore ba apara fashion-e e nang le mmala o montsi, o nang le dibaga tse dintsi.

Mosadi o o nyetsweng, o tshwanela ke gore a rwale tuku, ebile apare mosese o moleele, a seke a tlhagisa nama ya gage thata, ka gonne mmele wa gage ke wa monna wa gagwe, o a matlho a monna wa gage fela.

Diaparo tsa setso tsa seTswana, di diriwa ka namana ya diphologolo. Seaparo se ke se itseng sa seTswana ke mosese wa khiba.

Akanya gore, kamano e leng teng, e dira gore rona jaaka basadi, re atlhodisane ka gore re apara jang, ke one e bontshang gore re batho ba ntseng jang.